Kunenye gade siyiqula lokha isiqhema sesikolo sethu sebholo sidlala nesinye isikolo. Besiqula enye bathi yivuleka mbobo nasele siqula leyo kuthi vuleka mbobo, mbobo vuleka besigcugcuzela abadlali beqembu lethu kuthi babone amapala ivuleke imbobo leya yokukora emapaleni, ivuleka mbobo.

Ebesiyiqula nakudlalwa i-netball esikolweni nayiphethwe mdlali wethu besithi itshwere kesesi kesesi bese naye uyakhuthala uyagcugcuzeleka nakadlalako. Ukuthi ngiyiphethe, ngiyithethe ibholo le nje iphethwe ngimi, iphethwe ngusesi.

Awa, awukho umdlalo wabentwana engikhengezwa ngawo ekuthiwa ngewobungani.

Awa, kosele bajayele, kosele bajayele basese bancani bazijwayeze ukuthi no ikundla yakheke so. Siziphatha so ekundleni. Mina ngibona ngathi vele kufanele bajayele ukuthi kunjalo.

Iye, nale yokweqa intambo ingafakwa, idlalwe esikolweni ingadlalwa estradeni kuphela, ngoba yindlela ererhe begodu emnandi yokuthi abantwana babe-busy badlale.

eenzukulwaneni neenzukulu zeenzukulwanae ngendlela beyidluliswa kwakudala ngoba nathi ukuthi siyidlale namhlanje namkha ukuthi namkha siyidlale sisesebancani yafika njalo kithi nathi. Angiyiboni ikinga ukuthi iqhubeke ngendlela beyiragwa ngayo soke isikhathi lesi. Asikho isidingo sokuthi ibhalwe phasi, izakudlula ngendlela beyivele idlula ngayo kwasekuthomeni ukuthi idlule njalonjalo.

Imidlalo yendabuko midlalo egade idlalwa emandulo begodu isadlalwa nanje. Imidlalo efana njengamaketo, amaketo, umathatjhana, amathini, gcubsi.

Iqakathekile kokuthoma, ngoba isikhumbuza la sibuya khona. Ikhambiselana nekambiso yesiko lethu sinjengabantu bombala kokuthoma. Kwesibili, igcugcuzela ukwazana nokubambana kwabentwana abahlala emphakathini, badlale boke, bakhule boke.

Amaketo, amaketo, umathatjhana, amathini, intambo, igcubsi, ifutjhi, mama batjontja umtwana, mafihla ibhande.

Ibahlanganisa ngokuthi boke bayahlangana bazokudlala. Imidlalo eminengi yendabuko midlalo ebamdlalo yesiqhema akusi ngeyomuntu oyedwa manjesi igcugcuzela ukUberegisana, nokukhulumisana, nokubambana. Isiza njalo umphakathi kuthi abantu bayazana babe netjhebiswano neberegiswano igcugcuzela iberegiswano.

Ifunda ukuba neberegiswano, ukUberega nabanye abantu, ukUberegisana njengesiqhema, ifundisa ukubekezela, ifundisa itjhebiswano.

Kosele imidlalo le ifundiswe ngeenkolweni ukuthi ingapheli ihlale ikhona. Ingafeleleli, ingapheleli emoyeni, bayazi bakhule nayo begodu ifundisa ukUberegisana nabantu, nawudlala imidlalo njengomrabaraba ikufundisa ukucabanga, ikufundisa ukuhlela izinto zakho. Manjesi-ke ibalulekile lemidlalo ukuthi idlalwe ngeenkolweni ukufundisa abantwana izinto ezifana njengalezo.

Imidlalo yendabuko beyingafuni izinto ezinengi ukuthi uyidlale, njengamaketo amaketo, amaketo bewuwadlala ngamatje kwaphela, kufuneka iintumba namatje bese ugubha umgodi lapha uhlala nomnganakho niyadlala. Yanamhlanjesi imidlalo ayi ayigcugcuzeli ukuthi ube ngaphandle, imidlalo yendabuko bekuyimdlalo edlala ngaphandle ube-busy ugijime, ube-active.

Iye, ingadlalwa emaphaliswaneni ngombanyana ifana nayo yoke imidlalo ekhona, ene eminye imidlalo yendabuko ifuna umuntu okwazi ukucabanga acabangisise. Isibonelo, kufana nomrabaraba, umrabaraba ufuna umuntu okwazi ukuhlaziya, acabange ngaphambi kokuthi adlale. Manjesi ngiyabona ukuthi ingafaneleka ukuba sephaliswaneni.

Iyarhelebha ngokuthi uyazilolonga nawuyidlalako uyazilolonga, bese umzimbakho ubarerhe uphatheka kuhle nawuzilolongako. Imidlalo yendabuko yindlela emnandi yokuzilolonga.

Abantu abadala ngibo abamithombo yemidlalo le ngombanyana midlalo egade bayidlala basese bancani nabo. Manjesi-ke ngibo ekostele bafundise ilutjha imidlalo yendabuko ukuthi imidlalo le ingafeleli iqhubeke ukuba khona ikwazi ukudlulela eenzukulwaneni.

Ngekhethu bawuthatha njengomdlalo wabentwana, abawuthathi njengomdlalo ongaba phezulu ongaba mdlalo ongakusa ndawo epilweni. Sebawubona umdlalo wokudlala nje kuphela okhambisa isikhathi ngephasini langekhethu abawuthatheli ehloko khulu.

Umsebenzi wokulibazisa engiwuthandako kufunda iincwadi ngombanyana ngiyakghona ukuledlha ngingenzi litho ngizihlalele ngifunde iincwadi.

Isikhathi engathaba ngaso nangenza umsebenzi wokuzilibazisa kusikhathi bengifuna incwadi ngepilo yomuntu ogade aphila ngesikhathi sebandlululo eSewula Afrika nokuthi bekathola njani ukujabula ngesikhathi leso. Ngathaba ngoba benkhona ukubona isithombe ngengqondo sokuthi kwakunjani ngesikhathi lesa.

Abe angitlhogi litho elingako elikhulu kangakho awa ngizitlhogela nje incwadi ngizihlalele phasi endaweni ethuliko nginabe neenyawo ngizifundele incwadami angitlhogi izinto ezinengi. Angitlhogi engikutlhogako yincwadi kuphela engiyithandako namkha enginekareko yayo.

Awa, mina umberego wokuzilibazisa engiwuthandako ngiwenza ngingedwa ngoba vele ngimuntu ozithanda ayedwa angizwani netjhada angizwani nabantu abanengi begodu ukufunda incwadi vele kufuna ukuthula ukuthi ukhone ukuzinikela encwadini leyo uqalane nayo kwaphela yeke alifuni inengi ifuna mina ngedwa.

Esikhathini esinengi ngiwenza ngentambamba ngobanyana ngiso isikhathi enginaso sokuthi ngiledlhe nginabe yindlelanami yokuthi ngipholise ihloko ngiphumuze umkhumbulo khengiledlhe ngizule ngokomqondo ngivakatjhele amanye amazwe ngokufunda iincwadi ngesithombengqondo. Ngikwenza esikhathini esinengi nangifuna ukuledlha ngipholise ihloko ngipholise umkhumbulo.

Ikghono engilifundileko kukufunda ngokuqaphelisisa nokukhumbula nokulola ingqondo ukuthi ikwazi ukukhumbula umkhumbulo ngikho engikufundileko ngoba esikhanini esinengi nangifunda iincwadezi kosele ngikhumbule ukuthi kwenzakaleni emakhasini adlulileko ngikwazi ukubonelela phambili ukuthi kuyokwenzekani emakhasini elandelako iye.

Uqakathekile uqakatheke khulu ngombanyana ulola umkhumbulwami ungisiza nokuthi ngifunde ukufunda nokuyelela nangifunda izinto ezitloliweko ngiwubona uqakatheke khulu mina.

Ngizizwa ngithabe khulu ngiledlhile ngibona ngathi ngisendaweni le engifunda ngayo ngiyalapho ngokomkhumbulo ngiyatjhaphuluka ngiyaledlha ngiyathaba yinto engithabisako khulu khulu khulu khulu khulu ngizizwa ngithabile akukho okudlula layo magama ukuthi ngithaba khulu ngiyaledlha.

Awa, mina ngiwubona ujwayelekile ngombanyana banengi abantu abafundiincwadi ukuthi baledlhe ephasinapha nasenarheni yekhethwapha so aksiyinto engathi iyimvela kancani awa godi.

Iye, ngingathanda kakhulukazi abantwana abasafunda esikolweni ngombanyana ukuba nekghono lokufunda nokuzwisisa into oyifundako nokwakha isithombenqqondo ngento oyifundako yinto ebaluleke khulu emuntwini osese sesikolweni.

Omunye umberego wokuzilibazisa engiwuthandako kupheka ngombanyana nginetjisakalo yokuphekela begodi ngikhona ukuphekela amalungu womndeni wami bese badla kamnandi ngakho-ke ngiwo unobangela owenza ukuthi ngithethe umsebenzi lo wokuzilibazisa.

Abangani bami bathanda ibholo erarhwako ngombanyana babantu abathanda ukudlala imidlalo edlalwa ngesiqhema begodu babantu abanakekela ubujamo bepilo yabo namkha beempilo zabo yeke bathanda ukudlala ibholo ngoba kuyagijinywa kudlalwa ngaphandle yindlela elula begodu emnandi yokuthi umuntu azinakekele.

Awa, umsebenzami wokuzilibazisa engiwuthandako awutjhuguluki uhlala unjalo ngombanyana awunaberego elinengi angenzi intwezinengi ngihlala phasi ngiyafunda kwaphela awunantwezinengi wona.

Into engithabisako ngomsebenzi wami wokuzilibazisa kuthuluka kuhlala ngingedwa ngibe nokuthula ayikho into engiyithanda njengokuthula epilwenami. Kuthula kuthi qwaka kbetha umoya bese ngikhona ukuledlha iye naso into okungithabisako namkha into engithabisako ngomsebenzi wami wokuzilibazisa.